Mhlobo wam, iminqweno yam kukuba kubalulekile ukuba uqonde ukuba iipilisi ziza kunyanga uxinezelo lwengqondo. Zisebenzise ngendlela ethile kwaye imiphumo ethile iwela kuyo ingakhathaliseki. Ndicela ukuba uzive ukhululekile ukujolisa kwiingcali njengomthandazo okanye uMphathiswa wezeMpilo ukunceda akuncede nemibuzo onayo ongayiqondiyo.

Ndiyakholelwa kumalungelo omnye, kuba kaloku wonke umntu uyalingana emhlabeni ibe ngeyona ndlela. Ukukhulelwa kwabantwana esikolweni ewe, akuyonto irayithi kodwa kufanele nabo babe nalo ilungelo lokuba bayifihle imfihlo yabo. Xa belungele ke ngoku uxelela umzali okanye utitshala bamxelele, kodwa bakwazi ukuthi babe kwindawo okanye kwispeyisi sokukhululeka ngelo xesha beza bayithethe.

Ewe, izibhedlela kanye namaziko ezempilo afundisa abantu ngendlela elungileyo ekubambelela kunyango lwe-HIV, kuba bayazinika ixesha lokufundisa abantu nasezikolweni, nasemajele. Yonke indawo bayafikelela, babafundise abantu ngokubaluleka kokuzivikela kwi-HIV okanye kwiAIDS, kwi-HIV or AIDS.

Bafundi, ndifuna ukunixelela ukuba zininzi iindlela zokufumana uncedo xa uziva ungaphilanga. Ukuba ungazisa umphakathi okanye umhlobo wakho, utitshala, nomzali ungafumana amazwi ezoluleko kungade kufikele kwizinga okanye kwingqinamba yokuba uzibulale ngoba asikho isisombululo nalapho. Kubalulekile uba nizifundise ukuthetha okanye ubhale phantsi into oyicingayo.

Kubalulekile, kubalulekile titshala ukuba sifumane umntu onolwazi kwesi sikolo mayelana ne-first aid, kuba kaloku sisebenza ngabantwana abanintsi, kwaye nathi sibadala apha esikolweni. Xa kunokwenzeka kube khona umntu olimayo kungagcono uba sibe nomntu ophakathi apha esikolweni ongakwazi usinceda, kuba kaloku kungakude ukuya eklinikhi okanye esibhedlele uba asikwazi ukufumana uncedo. Kubalulekile ukuba sifumane umntu esizamqeqesha okanye umntu wangaphandle ozasinceda. Enkosi

Ngokwam ndicinga uba ukhathalelo labucala lulona elinesiphathu esihle kwaye ukuba umntu akaphilanga okanye, umzekelo, unesifo sengculaza okanye i-HIV angeke umve umhlengikazi okanye umhlengi wakuloo klinikhi okanye isibhedlele eyipapasha imfihlo yakho esidlangalaleni. Kulapho ke ngoku baza kubiza ecaleni bathethe nawe, kodwa kwiikliniki zomphakathi, kwiikliniki zikarhulumente, unesi akonqeni okanye umhlengikazi uvele apapashe imfihlo yakho esidlangalaleni akuhlaze. Ihluke kakhulu kwaye le yangasese yeyona engcono.

Ndicinga ukuba into enonceda ekuphuculeni amaxesha okuphendula kweambulensi kwiindawo zedolophu kukuba kuqashwe ama-paramedics okanye abaqhubi beeambulensi babe baninzi kuloo dolophu leyo kwaye nezibhedlele okanye iikliniki zingabi neeambulensi eziyi-two okanye eziyi-three kodwa zibe neeambulensi ezininzi. Nomntu ose-reception okanye osebenza phaa kufunwayo khona ulwazi angabi mnye babe baninzi ukwenzele uba bancedisane.

Amadoda, amadoda ukuba angaphumeli esidlangalaleni okanye ubala ngenxa yobundlongondlongo abufumana ekhaya kukuba okokuqala bayoyika ukuthi bazawuhlekwa okanye bathi lihlazo. Kwaye emapoliseni xa eyoripota ngemeko okanye abajongene nayo, izawuthathwa yenziwe ihlaya ingabinazinyathelo. Three, akuzufana indlela ayophendula ngayo kulo wesifazane okanye kulo mntu ongumama obhinqileyo.

Bafundi, ukonakalisa izixhobo zesikolo akuyonto entle kwaye ayonto ilungileyo. Ngakho ke, xa nisenza njalo nizibuyisela emva, akukho nkqubekela phambili ezobakhona kwaye nizimoshela ikusasa lenu. Kwaye ndiyacela uba le nto mayiphele, enzele isikolo sethu sizoba nesithunzi. Ngale ndlela le niyasibulala, akukho apho sizoya khona phambili.

Ndingamkhuthaza ngelokuba makabhale incwadi okungcono okanye athethe nomnye umntu welunga lefemeli, ozawukwazi ukuxelela abazali ngale meko yakhe. Ngeke kube lula kodwa makazame ngaloo ndlela ngoba nam ndisisisikolo, asizukwazi ukungena kakhulu.

Amanyathelo, amanyathelo endinokuwathatha kukuba ndicele ugqirha andibhalele amayeza okanye iipilisi ekufanelekileyo azisebenzise kwaye nendlela amele azisebenzise ngayo. Xa ndifika ndizawukwazi ukuthetha naye ndimcenge as ixesha lihamba angakwazi ukusela ezo pilisi nokuthi sihlale sithandaza ngawo wonke amaxesha, uMvelinqangi angenelele, akukho nto imohlulayo.

Ngokokucinga kwam ndicinga uba umntwana woyika abazali bakhe, okanye abazali bakhe badala kakhulu kwaye futhi into okuphuma ekhayeni elingahlelekanga kakuhle. Okanye futhi wonqena ukuba akazuba namali yokuthini, yokukukhulisa umntana wakhe ngoba yonke into uyenzelwa ngabazali bakhe. Futhi ingenzeka uba abazali bakhe ba-strict, akayazi uba uzayiqala ngaphi xa ebaxelela.